Kukuba urhulumente angenelele kwaye enze upapasho kwiindawo ezininzi ukuquka ke oomabonakude kunye noonomathotholo achaze okokuba kubalulekile ukuba umntu ahlale ezazi ukuba unantoni. Abaququzele okokuba abantu bahambe bayokwenza uhlolo kwisebe lezempilo rhoqo xa kukho into angayiqondiyo kuye okanye engaziva kakuhle.

Ndiziva ndinoloyiko kwaye ndingayithembi ncam le nto olu hambo ndizawuthi ndilenze oko kuyobona elo gqirha ngokokuba kaloku zange ndayenza le nto ngaphambili. Ngoko ke andikholwa ncam kodwa ke ndiza kuya ngoba andinalo elinye icebo.

Kukukholelwa kwisiNtu okanye kwiinkolo zobuKhrestu yenye yezinto ezinogalelo ukuba abantu abadala bathandabuze ukuya kwagqirha. Enye ke yezinto kungabi namali, yingxwaleko yemali, ngokuba kaloku ukuze uyofikelela kumancedo ezempilo kufuneke uqabele itekisi kwindawo osuka kuyo ukuyofikelela phaa kwezo ndawo zoncedo. Loo nto ke ibuye ifunise imali.

Ewe, ndingatsho ndithi baxatyisiwe nangona nje kwezinye iindawo bengekaxabiseki ngokuphangaleleyo. Ngokuba kwiindawo ezifana neelali ezikude kwiindawo eziphuhlileyo akukho kuxabiseka ncam ngokokuba abazifumani izidingo ebekufanele ukuba bayazifumana, izinto ezifana namakhaya okugcina bona ukuze benze izinto okanye bazilolonge kuwo.

Ewe, ndicinga ukuba iyabanceda ngokokuba bayakwazi ukuthi basebenzise loo mali ukuya kwiindawo zoncedo lwempilo, umzekelo ukuya kwiikliniki ezikufutshane okanye kwizibhedlele. Kwaye bayakwazi ukuzondla bona kunye nosapho kangangokuba kwiindawo kwimizi emininzi usapho luphila ngemali yesibonelelo sikarhulumente.

Ndingazama ngandlela zonke zokokuba ndimncedise ikakhulukazi xa ndingamfumani ke omnye umntu onothi amncede ongutata njengaye. Ndiyakumnceda ngokokwam ngokuba kaloku ekugqibeleni ngumzali wam, ngutata wam.

Kulungile mama wam, ndiza kukhangela ke ikhaya labantu abadala apho ke uzotsho ufumane ukuhlala nabanye abantu abakule ntanga yakho kwaye ozowutsho ukwazi ukwenza nezinto ezenziwayo. Kuba kumakhaya abantu abadala abagcinwa kuwo kunemidlalo eyenziwayo, kuneebhizinesi ezenziwayo ngoba abantu abadala bayenziswa izinto bayakwazi nokuzilolonga, akho nto ingenziwayo.

Ugogo ndingahlala naye phantsi ndimcacisele ngokubaluleka kokuthatha amayeza ngexesha lawo elifanelekileyo. Kwaye ndimcacisele nangezinto anothi ajongane nazo ezinobungozi xa ethe akawasela amayeza ngexesha lawo elifanelekileyo, ikakhulukazi kule minyaka akuyo njengokuba engumntu omdala osele ekhulile.

Kaloku dadewethu unobangela wokuba ndifune umama ayokuhlala kwikhaya labantu abadala ayikuba ndiyamgxotha apha emzini wakhe kodwa ndicingelana nempilo yakhe. Ngokokuba kaloku kwikhaya labantu abadala uzofumana uncedo rhoqo, akuzufana nalapha endlini. Kuzohlala kukho abantu abamjongileyo phaya abajongene nempilo yakhe kwaye uzawufumana namayeza akhe awatye ngexesha elifanelekileyo. Akuzufana nalapha xa thina singekho, kungazubakho mntu ozoba naye amgade.

Izizathu ezibangela le nto kukuba abantu baye bazive ingathi baya balahla abazali babo okanye ababahoyanga ngokufanelekileyo. Ke ngoku xa emsa phaya uziva engathi uyokumlahla umzali wakhe.

Ndingahlala naye phantsi ndimcacisele okokuba kubaluleke kangakanani na ukusebenzisa imali ezintweni ezifanelekileyo, hayi etywaleni bodwa. Njengamntu omdala ke ndingahlala naye phantsi ndizame ngako konke okusemandleni okokuba ayive le nto ndiyithethayo kwaye ayibone iyinto efanelekileyo.

Ndingamcebisa ke okokuba ayibeke imali. Angayisebenzisi yonke, amane eyivalela, ukuze athi mhla warhaxeka wayidinga, akwazi uphinda uyokhupha leyo loo malana ayidingayo ayisebenzise kuloo nto ayidingela kuyo. Ayibalulekanga into yokusebenzisa imali yonke, kufuneka ucingele nengomso lakho.

Ndingafaka isichazi, iripoti ngamanye amagama, kwiSebe lezeMpilo okokuba kujongwane nale ngxaki ingaka sijongene nayo kule kliniki ndikuyo ngokuba kaloku amayeza abalulekile. Awakwazi kungoneli babe abantu bebanintsi ekuhlaleni begula, bewufuna la mayeza.

Ndingaxelela indodakazi yakhe yonke into ekufanele ndimxelele yona aze ke yena acacisele ke umama wakhe. Kwaye ke ndibacebise okokuba bandwendwele nezinye iindawo eziluncedo kubantu abangavayo ngokweendlebe abazizithulu ke ukutsho.

Ndingabaxelela okokubana, ke bantu bokuhlala, ikliniki le siyilindeleyo apha ayisazubakho. Sisanda kufumana umyalezo otshoyo okokubana kwenzeke impazamo enkulu kwiSebe lezeMpilo bayithumela kwenye indawo kwaye ayinakubuya mva ngoku, iza kubakho kwixesha elizayo. So ke mawethu, masiyekeni.

Ewe, ndicinga njalo ngokokuba kaloku ezi klinikhi zihambayo ziyabayela abantu ezindaweni apho kungekho ziiklinikhi kuzo. Kwaye ke abantu bafumana uncedo kakhulu ngokokuba kaloku akusabikho sidingo sokokuba umntu asuke kule ndawo akuyo aye kwenye indawo apho kuzonyanzeleka esebenzise imali, ngoku ikliniki imzela kule ndawo akuyo.

okokuba ukuqala kwam ukufika kwathiwa mandiyobhalisa. Ndaze ke ndabuya ndaxilongelwa ukutshekisha igazi.

Ndiphethwe kakuhle kakhulu kangangokuba ndandikholwa ncam okokuba ingaba yenzeka ezilalini nyhani le impatho ilungileyo kangaka. Kwaye nezinto zazisenzeka ngokukhawulezileyo, neelayini ezazifoliwe zazikhawuleza, noonesi ababesebenza babesebenza ngokukhuthaleyo ngokukhawulezileyo. Yonke into yayikhawuleza nje ngendlela elula woba wonke umntu akhawuleze agqibe ahambe.